Ho ya ka nna, ke sekolo sa moo ho rutwang ka Senyesemane, se loketseng nna le bana ba.

Ho tswile tseleng haholo hore batswadi ba bone social media-eng hore bana ba bona ba nyalana ntle le tsebo ya bona, hobane ke batswadi batho bao e leng hore ba hloka hore ba tsebe pele ho motho e mong le e mong hore bana ba bona ba ka nyala.

Eya ho nne ho tswele pele ka ho hlaba kgomo ho feletswa mofu, hobane batho ba bang ba ntse ba kgolwa hore pele ho kwaela lebitla mofu a kwahelwe ka letlalo leo la kgomo. Ho ya ka nna ha ke ntho e hantle hore mofu a feletswe ka kgomo.

Re ka qala ka ho etsa di-advert hore batho ba tle ba bone hore dijo tsa setso di bohlokwa hakakang mmeleng wa motho. Re ka etsa hore re ba bontshe ditsela tseo dijo tsa setso di ka thusang mmele wa motho ho hola ka teng. Re ka ba bontsha ditsela tseo dijo tsa setso di ka ba bontshang hore di aha masole a mmele ka teng, ka tsela tseo tse ba ka eletseha bobebe hore ba tle ba kgone ho reka dijo tsa setso.

Ke ne ke utlwile bohloko haholo ha ke fumana ke sa fumana dijo dikgethong tsa sekolong ha ne remengwe sekolong, mme bana ba bang ba fumane dijo kaofela, ba bang ba sa fumana e ne lekgetho, ke ile ka utlwa bohloko haholo.

Ditsha kapa matlo a tlohelletsweng ha di bolele hore motho a ka fitlha a itahlelle fela hore a kgone ho dula moo kapa a bule shopo moo hobane, ntlo e ngwe le e ngwe kapa setsha se seng le se seng se na le monga sona, se na le motho eo e leng hore mabitso a hae a ka tlasa ho sona, mme ho bohlokwa hore motho o mong le o mong a tle a tsebe hore a se dule feela moo a sa tlamehang a dule teng haholo matswantle ana, Mazimbabwe le Mapakistani.

Re le baahi ke nahana ke ntho eo re ka e kgonang, mme re ka kgona ha ditsha di ka ba cheap haholo hobane, ho aha ntlo hwa tura. Ho qala ntlo fatshe ho tura ho feta, ho reka ntlo e sentse e ahuwe, mme ho ya ka nna ditsha ha di ka ba cheap haholo, di ka thusa baahi haholo.

Motswalle wa ka ke re ke o founela, ke o bolelle hore ke a nyala bekeng e tlang. Ke re ke tle ke o memele lenyalong lenana ke taba tse monate haholo, mme ra hola re tlameha hore re bane le malapa, re etse bana, re nyale. Mme ho nyala se ke a se ke nkile sehato sa ka sa pele se seholo, kea leboha se ke tla o bona bekeng e tlang.

Ka pono ya ka, ho sebedisitswe ntho tsa kgale haholo, mme di tlameha ho fetola ka nako e ntse eya, hobane ntlo di tla qetella se diwa ka baka la hore o ntso sebedisitswe ntho tsa kgale ene e se le nako e telele haholo.

Taba tsa mophatong le tsa lebollong hore di pepesehe, ke ka hobaneng batho ba hona jwale ha ba sa etsa dintho ka tsela yane ya kgale, moo baneng ba phetha moetlo hantle. Ke ka hoo, ditaba tsa lebollong le tsa mophatong di se di le pepeneneng, batho ba se ba tseba ha ba sa kgona ho tshwara sephiri ho fihlela ba ye le sona lebitleng, mme ka hoo, e tla batla hore e tlohellwe taba ena ya lebollo le mophatho.

Re rata tsona ho feta dinama tse ding hobane ha esale e le dijo tseo re phelang ka tsona ha ho hlajuwe nama, re itjella tsona tseo tse di ka hare hobane naheng tse ding di a lahluwa, mme di boloka tjhelete haholo hobane mabenkeleng a hona jwale ke tsona tse ditheko tse fatshe haholo. Re kgona hore re tla re di reke di le ngata, di kgonne hore ananela ho fihlela kgwedi e be fela re be le tjhelete hape.

Meetlo eo e jwalo ha e sa le bohlokwa hobane batho ba neng ba e phethisa ha ba sa leyo, ba re sile lefatsheng mme ba re sile ba sa ba re jwentsha hore e phethiswa jwang meetlo eno.

Mmangwane e tswa ka lehlakoreng la bomme, ke mme wa hao a monyenyane. Rakgadi e tswa ka lehlakoreng la bontate, ya hlahlamang ntate wa hao kapa ya tlang ka pela ntate wa hao.